Kubaluleke kakhulu kumina ukuthi inkundla ibe nezilawuli zabazali, ngoba esikhathini samanje izingane ziyaye zigcine sezibuka izinto ezingekho kahle ukuthi zingabukwa izingane. Okusho ukuthi iminyaka yazo isuke ingavumi ukuthi kube khona izinhlelo kusuke kukhona izinhlelo ekungafanele bazibukele. So, uma kuwukuthi umzali uyakwazi ukukulawula lokho, uyakwazi ukubheka, uyakwazi nokuvimba ukuthi kube khona izinto ezingabukwa izingane. Ukuze kuthi iy'ngane uma zikhula, noma masenza masesenza izinqumo kungabi ukuthi lezi zinto ebezizibuka ezinkundleni kube yizona ezibe nomthelela omkhulu. Kanti izingane kuyasiza nje ukuthi zigwemeke ukuthi zivikeleke kungabi khona izinhlelo ezisheshe zizibuke.